Isilonda siphila kade ehlotyeni, ngokho ke yiyo ingenelelo leyo ngokwalusa okanye ukuqhuba eli siko ngeenyanga zasehlotyeni. Yiloo nto ke kubalulekile into yokubana ngaba kubekho abantu abagqithileyo kweli siko, ibe ngabo abaqhuba eli siko bakwazi ke ukungenelela apho kufumaniseka ubana ngaba kuya kudingeka uncedo khona.

Ewe, ndiyawuthanda umleqwa kwaye ndiyawutya ngoba umleqwa umnandi, unencasa kakhulu ukogqitha nayiphi na inkukhu. Uyogqitha inkukhu le yase evenkileni.

Hayini, phezani phezani ngoku! Yekani ukuntlonta omnye ngenxa yobana ngaba esebenzisa isiduko sikamama wakhe. Khona, eyokuba nina nisebenzisa iziduko zotata benu loo nto ayithethi ukubana ngaba ntlontani abantu abasebenzisa ezoomama babo ngoba asiyazi isizathu sokubana ngaba babe lapha. Mhlawumbi nawe uyawuthi ukhula ube kule meko ngokho ke hamba ngocoselelo ngoba awulazi ingomso.

Ulutsha kubalulekile ukuba luzibandakanye kwizinto ezenzeka ekuhlaleni. Ngokho ke iza, loo nto izawubanika ithuba lokuba babe nendima okanye babe nethuba lokuba bavakalise iimbono zabo ngezinto ezibalulekileyo ezibabandakanyayo ezenzeka ekuhlaleni.

nenkcubeko kubalulekile into yokubana ngaba ibe yingxenye yezifundo ezifundiswa esikolweni. Ibe yinto ibe esilungwini sithi ibe yi-subject ebalulekileyo efana nazo ezi zingenisa umntwana enyuvesi. Khona ukuze namnye namnye umntana azazi into yokubana ngaba mna ndingubani, ndisuka phi kwaye ithini uthini umnombo wam. Ngolo uhlobo sizawukwazi ukugcina inkcubeko yethu nenkolo yethu. Ezinye izinto kukwenza ke imisitho imisitho ebhiyozela inkolo nenkcubeko, kukhutshwe izinto ezikhuthaza abo bazazi kakhulu.

Kubalulekile kaloku xana ungumfazi umenyiwe usiya komnye umzi noko unxibe ilokhwe edlulayo emadolweni, egqithayo emadolweni. Uthwale iqhiya, wambese amagxa la akho kubonakale ke okokubana ngaba noko unayo intlonipho. Uwuhloniphile lo msebenzi kwaye uhloniphile nalo ikhaya eli uya kulo.

Umngqusho omhlophe okanye iketse ubalulekile ngoba ngowona usetyenziswa kakhulu kwimisitho ejongene nemicimbi yekhaya. Inyama ebomvu ibalulekile ke kwayona ngoba imisitho okanye imisebenzi emininzi esiyenzayo isetyenzwa ngenyama ebomvu, hayi emhlophe. Ikhaphetshu nalo neminqathi ibalulekile ngoba ke iya iyadibanisa yonke le nto, ibe yinto ebonakalayo entle enambithekayo.

Kubahlobo bam ndingabacebisa ukubana ngaba abangamabhinqa noko banxibe ilokhwe egqitha ngaphaya kwamadolo, bathwale. Banganxibi izinto eziveza iingalo ngoba baya emzini womntu ongutata. Ukuthwala ke kona kusisihlonipho, kukho naseBhayibhileni. Enye nenye engaphaya ayikho. Noko ke abanokwazi ukunxiba izinto eziveza amathanga okanye eziveza ngentla, noko bazikhusele bafihle nje for ukwenzela lo msitho siwenzayo udlule kwaye babonise intlonipho.